Ditheko phahameng ya data ama batho ba sa sebetseng hampe. Batho ba setse ba sa bereke ka jalo ga ba kitla ba kgona go reka data, batho ga ba kitla ba kgona go dira dikopo tsa ditiro.

Mo nakong ya segompieno go dirisiwa data thata, e dirisiwa go ka tsena ka inthanete kgotsa mafaratlhatlha. Wena o dirisa data e feng tlhalosa gore o e reka bokae, e tsaya sebaka se se kae, e dira jang le gore goreng o tlhopha yone. A e botoka mo go tse dingwe ka tlhotlhwa gongwe.

Nna data e ke e berekisang ka kgwedi ya Telkom-o ya two hundred and sixty e tima ka six o clock, maphatam, mme e tshuma ka twelve mo matsheng. Data e na ga e botoka, mme yone e stadaga empa data tse dingwe tse di godimo. Yona ke e dirisa gobane ke yone e nka kgonang go e reka.

Nka rata go dirisa data ya two hundred and fifty gig, and-e nka rata gore e tsene ka di one tsa kgwedi engwe le engwe go fitlha ka di-thirty one.

Go lebeletswe gore fa o tsenngwa mafaratlhatlha a five g, lebelo la go dirisa mafaratlhatlha ka magolo o seatleng le ka o ka tshega thata.

Go lebeletswe gore fa go tsengwa mafaratlhatlha a five g, lebelo la go dirisa mafaratlhatlha ka a magolo o seatleng le ka oketsega thata. O akanya gore thekenoloji ya five g e tla fetola jang tsela e re dirisang tshedimosetso ya mogala ka yone. Ke madirelo a fe a a tla tswelang mosala thata, ke kgatelopele e no. Mme ke ditšhono dife tse tse dišwa tse di ka nnang tsa tlhaga ka ntlha ya go dirisiwa, tsa thekenoloji ya mafaratlhatlha ka bonako le ka tsela e e ka .

Ga data ya ka e ka fela pele ga nako, ke tla dira sekoloto kwa Telkom-o go reka data e le e nngwe. Ga data ya me ke batla go e boloka, ke tla dirisa data sentle ka se tsene di-TikTok-o ka tsena dilo tse di leng botlhokwa.

Fa ke ya lebenkeleng ke reka mowa e be ke go fetole gore o nne data. Go boloka madi fa o reka mowa go a thusa, gobane fa o reka mowa o kgona go kry-a data ya bonus, modimo ga mowa o o rekileng pele o ka fetolwa mowa o wa go etsa data.

O nale Data mo mogaleng wa gago mme tsala ya gago o tlhoka go ka romela kopo ya tiro ka emeili mme ga ana data, mme le mo mafelong a a farologaneng. A o ka kgona go araganya e o na leng yona le ene. Tlhalosa dikgato tsa go mo aroganyetsa yone mo mogaleng wa gage gore a kgone go romela kopo eno. Ene ke tla moromela data empa ga se di data kamoka tse di kgonang go mo romela.

E re ka go nale tlhokego e nnetseng e oketsega ya data ya mogala, dithulaganyo tse di tlwaelegileng tsa data ya mogala di ka sekasekwa gape. O akanya gore dithulaganyo tsa data tsa mogala o seatleng di tla fetoga jang mo isagong. A go tla nna go ntse go na le dithulaganyo tsa data tse di lekanyeditsweng kgotsa, a thulaganyotse di sa nneng melelwane kgotsa di sa lekanyediswang, di tla nna selo modiri. O akanya gore diphetogo mo ditlhotlhweng tsa data ya mogala di tla ama jang badirisi.